Idatha libiza imali ephezulu khulu ngikutjho lokho ngombana woke umuntu uyalila ngedatha, bonyana idatha libiza khulu begodu alihlali amalanga amanengi.

Idatha libalulekile ngombana abantu baliberegisela izinto ezihlukahlukeneko, abanye bakwazi ukungena ku-inthanethi babone izinto ezenzekako emhlabeni abanye baliberegisela ukufunda.

Ukuthumelana imilayezo akudli idatha khulu ukubukela amavidiyo ngikho okuqeda idatha khulu, ngombanyana uthola ividiyo iyinengi iyide idla amadatha amanengi begodu ithatha nesikhathi esinengi.

Umuntu kufuze alayide idatha nakunento ebalulekileko afuna ukuyiqala ku-inthanethi namkha okhunye kuma-social media nakaqedako acime idatha lakhe likwazi ukubulungeka.

Umuntu uzokuthola umlayezo bonyana sele aphelelwe lidatha, nalipheleleko angekhe asakwazi ukungena kuma-inthanethi namkha keminye kamanye ama-social media ukUberegisa idatha.

Kuneendlela ezinengi zokuthenga idatha, abantu kanengi baberegisa indlela le yokobanyana kube ne-code ebayidayelako ethileko efowunini bese izobasa la bangathenga khona idatha.

Idatha lapha enarheni yeSewula Afrika, liyahlukahlukana kuya ngokuthi umuntu yena uthenga idatha lamalini, bona lingangani, lizomhlalela isikhathi esingangani.

Mina ngicabanga bona idatha labentwana besikolo libe matjhumi amabili elihlala inyanga yoke, ngombanyana uthola abentwana bafuna ukungena ku-inthanethi baqale izinto zesikolo.

Idatha elikhokhelwa emuva nedatha elikhokhelwa phambili.

Kilesi isikhathi sanamhlanje akekho umuntu osakghona ukuphila ngaphandle kwedwatha, ikakhulukazi ilutjha ngombanyana zinengi izinto abazenzako ngomaliledinini bangena kuma-inthanethi, bathola ilwazi elinengi nabanedatha.

Banokutjho bona umnotho uwile kungakho idatha libiza kangaka.

Ayikho indlela ongonga ngayo idatha, kodwana umuntu angazama ukuvula idatha nakunento afuna ukuyiqala efowunini nakaqedako alicime godu.

I-MTN ne-Rain.

Kudlala umvumo ku-inthanethi.

Mina ngibona kuthi nawuyithenga ngobunengi iyabiza kodwana ithatha amalanga amanengi ukuhlala.

Nawuthenga idatha kune-code ekufanele uyidayile efowunini yakho, nawuqeda ukudayila i-code leyo kuzokuvela imiyalelo eskrinini ekuzokufanele uyilandele, ukuze ukhethe inomboro ozoyifuna yokuthenga idatha.

Amadatha la ahlukahlukene kunedatha elithatha amalanga asikhombisa bonyana liphelwele sikhathi. Kunedatha elithatha amalanga alitjhumi nane bonyana liphelelwe sikhathi, kunedatha elithatha inyanga yoke bonyana liphelelwe sikhathi. Kuya ngawe bonyana ukhetha idatha elinjani eliphela muva kwesikhathi siphi.

Awa, lokho akusi mamanga idatha kafunjathwako vele liphela msinya khulu i-router le yangendlini ngiyo encono.

Ngicabanga bona kufanele bonyana ngaphambi kokuba i-package yedatha yakho iphele uthenge elinye i-package elikhudlwana noma elilingana nalelo elizokuphela. Ngaleyondlela idatha esele izokwengezwa i-package etja futhi izokukhambisana nesikhathi sokuphela se-package elitjha.

Iye, khona kujayezana kumbi, umuntu kufanele athenge i-airtime nofana idatha eentolo. Nasele abona bonyana idatha lakhe selizokuphela kufanele abuyele eentolo athenge i-airtime, ukuze azokwazi ukuthenga idatha elinye ngaphambi kobana leli liphele. Alise kobanyana athenge idatha ngomaliledinini, umuntu kumele azazi bona ufuna ini.

Iye, yona ilisizo khulu ebafundini, ngombanyana uthola abafundi banganalo idatha labo. Abanye abafundi abakwazi ukuzithengela idatha, nabangene ku-Wi-Fi bayakwazi ukungena ku-inthanethi bathole koke ebafuna ukukwazi ngezinto zabo zesikolo.

Itheknoloji esakhasako ngiyo esemagabeni wokuthoma wokuthuthukiswa, kodwana enekghono elikhulu lokutjhentjha khulu umnotho, umphakathi neempilo zethu zansuku zoke.

Kungathuthukisa khulu ukufunda okungokomuntu ngamunye ukufunda okukhangayo nokubambisana ukulungiselela abafundi ikusasa labo, ukwenza imisebenzi yabaphathi ibe lula.

Itheknoloji ingabasiza khulu abantu abakhubazekileko, ngoba inamandla wokwenza ncono iimpilo zabantu abakhubazekileko ngokubanikela amathulusi wokuzimela, wokuqhumana nokufinyelela eemfundweni nemisebenzini.

Urhulumende kufanele afake imali enengi ekukhuleni kwetheknoloji esakhasako, ngoba inamandla wokugcugcuzela ukukhula komnotho, ukudala amathuba wemisebenzi, ukuthuthukisa iimpilo zabantu kanye nokwakha ikusasa lezwe.

I-eLearning okubizwa bonyana ukufunda ngobucwephetjhe, ukusebenzisa izinto zobucwephetjhe obufana nama-computer, amafowuni ahlakaniphileko kanye ne-inthanethi ukuze kusetjenziswe izinto zokufunda. Le kuyindlela yokufunda engadinga ukubanyana umfundi abe sesikolweni ngokomzimba, kodwana afinyelele kubo noma nanoma kungaba kuphi.

Itheknoloji idala indawo yokufunda esebenzisanako ngokusebenzisa izivivinyo eziku-inthanethi, imibuzo kanye nemiculo okukhuthaza ukubamba iqhasa kwabafundi.

Iye, likhona.

Umlingisi oyikutani ubonakala ngezenzo zakhe. Lo umlingisi, koke akwenzako uphumelela kuhle begodu akahlulwa.

Mhlambe kwesinye isikhathi babona kwangasuthi indima abayilingisako leyo iyabafanela, kungakho bagcina sele bahlotjaniswa nayo.

Iye, kunjalo. Ezinye iinlelesi babukela amafilimi khulu, bagcina sele benza izinto ebazibona emafilimini. Ababoni bonyana amafilimi la, alinga ukukhuza iinlelesezi bonyana izinto ezinjengalezi, ningazenzi.

Iye, lokho kudima abantu abangakghoni ukubhadela i-inthanethi ithuba lokuwabukela.

Mina ngithanda ukubukela amafilimu kumabonwakude ngombanyana umabonwakude uveza kuhle begodu angekhe watshwenyeka nge-network kumabonwakude.

Kukuthi ubukele amafilimu wakho kumabonwakude, nalapho kufanele ubhadele imali encani. Okhunye-ke kukuthi ungaya uyowabukelela lapho kubukelwa khona amafilimu ukuze ungabhadeli imali enengi khulu.

Mina ifilimu engekhe ngalilibala, lifilimu elinye elalibizwa ngokuthi yi-Apocalypto. Ifilimi lela ukuze ngingalilibali kungobanyana belitlhuwisa, libuhlungu begodu lithusa, kungakho ngingekhe ngalisusa emkhumbulwenami.

Iye, nami ayalibaziseka wona kodwana ngiwathandela ukuthi ufunda okunengi emafilimini begodu wazi izinto ongazaziko. Ezinye zezinto uzifunda khona emafilimini.

Mina ngithanda amafilimu athusako. Amafilimu nawuzokuthi ulibukeleko wazi bonyana angekhe walikhohlwa. Amafilimu lapho kuneengidi khona, kunezinja, kuyabulalwana, amafilimu anjalo.

Iye, wona asabukelwa kodwana abanye abantu abakwazi ukungena ku-inthanethi ngeendaba yedatha nokobana sekabiza nje, kumele ubhadele ukuze ubukele amafilimi.

Umdlalo webholo erarhwako.

Zemidlalo zithandwa khulu ngombanyana abantu bafunda ukuzivoqavoqa khona.

Awa, lokho ngekhe kwenza abantu bona bagcine bangasaya eenkundleni.

Ngithanda ukuwubukela etatawini.

Mina ngikhetha ukulifumana emrhatjhweni.

Awa, ematatawini mina ngazi bonyana sekuyagcwala nanoma abanye babukela ku-inthanethi kodwana nematatawini kusagcwala.

Izokuqedela idatha.

Akusimnandi ukubukela umdlalo ku-inthanethi ngombanyana kumele usebenzise idatha.

Zenza imali ngombanyana abantu abanengi bazokubheja ngombanyana kudlala imidlalo emikhulu.

Iye, amalimi anikelwa amalungelo afanako kumabonwakude weSewula Afrika kodwana akasiwoke amalimi atholakala kumabonwakude.

Iye, nami ngiyakwenza lokho.

Lokhu kusiza ngokuthi abantu abangazi ilimi lesintu, bazokwazi ukufunda ngesiNgisi bonyana kukhulunywa ngani.

Iye, imidlalo iyasibumbanisa isitjhaba. Ufunyana isitjhaba sihlangene endaweni ethile siyokubukela umdlalo othile. Lapho-ke uba nethuba lokukhuluma nabantu ongabaziko, uthole abangani abatjha njalo-ke uthola nezinto ongazaziko, ufunda okunengi ebantwini.

Bayafunisisa begodu ba-inthavyuwa abakhulu bezemidlalo, ukwazi ngcono ngemidlalo yabo.

Kufanele ube nekghono lokuqhumana okuhle, ukuzazi ngomdlalo, ukucabanga ngokushesha, ukuzazi ngezobuchwepheshe, ukubekezela ekuqindezelweni.

Lokho ngekhe kwakghonakala ukurhatjha zemidlalo ngamalimi wemihlobo sikhathi sinye.

Ngile ethi, iNkosi sikelela. Leyo ivunywa khulu nakudlalwa umdlalo weSewula Afrika.

Idatha libiza imali enengi khulu begodu alihlali isikhathi esinengi.

Liqakatheke khulu idatha ngombanyana ukghona ukungena ku-inthanethi uqale koke ofuna ukukwazi uthole iimpendulo khona. Ukghona nokungena kuma-social media, ubone izinto ezenzekako ephasina. Abanye idatha balisebenzisela ukwenza izinto zesikolo.

Kubukela amavidiyo ngombanyana uthola amavidiyo amade khulu begodu adla amadatha amanengi.

Indlela umuntu angabulunga ngayo idatha kukuthi alilayide nakunento afuna ukuyenza nakaqedako alicime.

Umuntu loyo angekhe akwazi ukungena kuma-inthanethi, angene kuma-social media namkha enze okhunye okuzokudinga idatha.

Abanye abantu baberegisa i-App yedatha ebafuna ukulithenga, kuzokuya nokuthi baberegisa yiphi, i-Vodacom namkha i-MTN namkha ezinye. Okhunye kune-code abantu abayidayilako yokuthenga idatha, nawuqeda ukudayila ikhowudu leyo uzokulandela lokho okubonako esikrinini ukuze uthenge idatha.

Libiza imali enengi begodu liyahlukahlukana idatha. Kuya ngokuthi umuntu uthenga idatha liphi, lamalanga mangakhi, liyahlukahlukana lona.

Akukafaneli bonyana libize kangaka, kufanele libize amanani aphasi. Ngicabanga bonyana abentwana besikolo kufanele bathenge idatha ngemali engango-ten rand ngombanyana abanayo imali yokuthi bahlale bathenge idatha. Idatha leli nabalithengako kufuze lihlale inyanga yoke, bakwazi uku-research bangene ku-inthanethi baqale izinto zesikolo.

Idatha ebalelako, idatha elichazako.

Iye, akusese ngiyo ngombanyana nathi asisakghoni ngaphandle kwedatha.

Libiza ngombanyana iminotho le ayilingani, ayifani.

Mina ngilonga ngokuthi nakunento engifuna ukuyenza ngedatha ngiyalayida ngiyenze masinyana, nangiqedako ngilicime angisolo ngilisile lilayidiwe idatha.

Ngicabanga bona yi-MTN ne-Rain.

Okudla idatha khulu kudlala umvumo ku-inthanethi.

Iye, nami ngibona njalo. Ibangconywana nawulithenga ngobunengi.

Nawuthenga idatha kune-code omele uyidayile, nawuqeda ukuyidayila la uzokulandela okubona esikrinini, ukhethe inomboro ezokusiza la uthenga khona idatha.

Amadatha la ayahlukahlukana. Kunedatha eliphelelwa sikhathi ngemva kwamalanga alikhomba, kunamadatha athatha ihora, kunamadatha athatha amalanga amathathu, kunamadatha athatha inyanga yoke, ayahlukahlukana.

Awa, akusiwo amanga. Kuliqiniso lelo.

Angiboni bonyana kunangendlela engaqedwa ngakho neenkhamphani lezi esithenga kizo amadatha ngekhe zavuma.

Ungawulisa ngokuthi nawuya emavikilini uzithengele i-airtime yakho uzokwazi ukuyifaka, uthenge idatha. Nawubona kwangasuthi idatha lakho sele lizokuphela, ukhambe ubuyele esitolo uyokuthenga i-airtime godu.

Iye, i-Wi-Fi ilisizo khulu ngombana bakwazi uku-reaearch izinto zabo zesikolo bakhulekile.

Yitheknoloji engakarhabi ukugijima umhlaba woke kodwana inamandla wokutjhentjha izinto ebezijwayelekileko.

Ingasiza khulu ukuthi abafundi bathole ulwazi olunengi kiyo itheknoloji le begodu kusize nabotitjhere bonyana bangasenza umberego omkhulu.

Ingabasiza ngokuphathwa kwansuku zoke, ukufunda kanye nokuqhumana nabanye.

Ukuthi umnotho ukhule, kuthuthukise kwezinkozo zomphakathi.

Kufunda ngobuqhwephesha bedijithali.

Iinkolo zingasebenzisa ama-platform ku-inthanethi ukufundisa abafundi. Okhunye bangaba nama-group lapho bangathintana khona nabafundi njengabo-WhatsApp.